Ukucathanisa izikhathi zokulinda zabahlinzeki bomshwalense womngcwabo kuveza izikhathi ezihlukene. I-Avbob ayinaso isikhathi sokulinda kuyilapho i-One Life Insurance inezinyanga ezingu six to twelve months zokulinda. Ke i-Capitec Bank kanye ne-Sanlam banikeza ukuyekwa isikhathi sokulinda ngaphansi kwemibandela ethile. Ukucathanisa izikhathi zokulinda kusifundisa ukuthi sibuyekeze ngokuchophelela imigomo yenqubomgomo, siqonde izikhathi zokulinda. Futhi sibheke ukuyekwa ukuze siqinisekise ukuthi sikhetha umhlinzeki ongcono kakhulu wezidingo zethu.

Ngezinhlelo zokusebenzisa eziningi zokubhanga ungakwazi Themba, bheka ezilinganisweni akhawunti kanye ukuthengiselana. Kumele undlulisa imali futhi ukhokhe izikweletu. Themba idibhozithi ihlola ukude, khulisa noma ubike amakhadi alahlekile atshontshiwe. Beka imigomo yasabelo mali nokonga, thola izaziso nezixwayiso, thola ama-ATM namagatsha. Xoxa nokesakazwa kwamakhasimende.

Ukuba nomshwalense wokuphila kunikeza izinzunzo ezingokomzwelo. Okuhlanganisa ukuthula kwencondo, ukwazi ukuthi uvikele ikusasa lezezimali labathandekayo bakho. Ukuphepha kwezezimali ukucinisekisa ukuthi izikweleti nezindleko ziya mboza. Ukuvikelwa kwabathandekayo, ukunikeza inhlalakahle yabo nokuzinza noma ngabe ungekho.

Ukunquma ukuthi isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo sifanelekile futhi siyamukelaka yini. One qonda imigomo yesikhathi sokulinda, two cabangela impilo yakho kanye neminyaka yakho, three hlola izindleko ze-phrimiyamu. Four linganisa izinzunzo zomshwalense, five cathanisa izikhathi zokulinda ezivela kubahlinzeki abahlukene. Six buyekeza ukukhishwa kwenqubomgomo kanye nemikhawulo. Ngokukala lezi zici ungenza isinqumo unolwazi mayelana nokuthi isikhathi sokulinda sifanelekile futhi seyamukeleka yini ezidingweni zakho.

Ukwazi amaphuzu akho esikweletu kubalulekile uma ufaka isicelo sekhadi lesikweletu kuthinta isinqumo sokunganyazwa izinga lenzalo nomkhawulo . Amaphuzu amahle esikweletu angaholela emigomweni engcono, kuyilapho amaphuzu aphansi angase abangenele ukwenqatshwa noma izimo ezinge zinhle. Ukuhlola amaphuzu akho esikweletu kungase phambili kukuvumela ukuthi uqonde ukuma kwakho. Ulungise amaphutha futhi uthuthukise amathuba akho okuthola ikhadi lesikweletu elifanelekile.